Imidlalo yesintu isifundisa ukuhlonipha, ukubambisana nokugcina amasiko. Ingixhumanisa nabokhokho bami, ingiqinisa isibindi nomuzwa wokuba ngokwesizwe sami. Ngenxa yayo ngiyazi ukuthi ngingubani futhi ngiyazigqaja ngosiko lwami.

Umdlalo ubamnandi ezinganeni zanamuhla ngenxa yokuhlanganiswa kokuncintiswana, ukusebenzisana kanye nobuciko. Ukuncintisana kubenza bajabulele inselele. Ukusebenzisana kufundisa umsebenzi weqembu, kanti ubuciko buuvusa umcabango nokudala.

Ngicabanga ukuthi kokubili kuyenzeka. Abanye benza izinto ezijwayelekile ezifana nokugunda utshani noma ukubhaka amakhekhe kodwa abanye basebenzisa amakhono angajwayelekile, njengokudala imidlalo yevidiyo, ukwenza izifundo eziku-inthanethi noma ukudala okuqukethwe kwezingosi zokuxhumana.

Yebo, imidlalo isiza izingane zakhe ubungane obuhlala njalo ngoba ifundisa ukuxhumana, ukusebenzisana nokuqonda abanye. Ngezinye izikhathi uma imidlalo ingaqondiswa kahle, ingadala ukungezwani, kodwa uma iqondiswe kahle, yakha ubungane obuqinile.

USibanye angaqala ngokwenza okuqukethwe mayelana nemidlalo ayithandayo njengezibuyekezo, ukusakaza noma ukufundisa amanye amathiphu. Udinga kokubili, i-angle eyinqayizivele ukuze avelele nabanye kanye nokuzijwayeza okuningi ukuze athuthuke futhi akhe izithameli.

Yebo, ngikhumbula ukudlala imidlalo nabangani bami, ngizizwa ngikhululekile, ngijabule futhi ngingenandaba nezinkinga zomhlaba. Kwakuyisikhathi sokuhleka nokujabula okumsulwa.

Ngingazizwa ngicasukile noma ngikhungathekile, kodwa ngingazama ukuba nomusa, ngizokhuluma kahle nomngani ngimkhumbuze ukuthi umdlalo owokuzijabulisa futhi ngiphakamise ukuthi siphefumule, sijabule umzuzu ndawonye.

Izinselela zifaka ukungabi nemali eyanele, ukushoda kwezindawo ezikhona kanye nokungahleki komphakathi. Lokhu kungalungiswa ngokuxhaswa nguhulumeni, ngokubambisana nomphakathi nokwakhiwa kwezindawo ezincane ezisebenziseka kalula.

Yebo, ukudlala imidlalo yesintu kungakhuthaza ubunye ngokuxhumana, ngoba kudinga abantu ukuthi basebenzisane, baxhumane futhi babe nesikhathi sokujabula ndawonye noma bengazani. Lokhu kwakha ukwethembana nobungano.

Abantu babhekana nezinselela ezifana nokuminyana komsebenzi, imithwalo yemindeni, ukukhathala, nezinsiza ezilinganiselwe zokuzilibazisa. Abanye baswela ulwazi noma amathuba endaweni abahlala kuyo kanti abanye banomuzwa wokuthi ukuzilibazisa akubalulekile uma kunezinye izinto ezibalulekile ekufanele zenziwe.